U tshimbila nga basi ḽa vhusiku ndi lwendo lune a lo ngo to leluwa nga u ralo ngauri bisi a ḽi fani na goloi ṱhukhu ḽi ḓi nga maṱiraka zwi a ofhisa ngauri u vha u sa ḓivhi uri u ḓo ṱangana na mini gai.

Kha vhupo ha hashu vhuima thekhisi ri na huvhili hune ra u shumisa kha musi luthihi, thimu kana tshiṅwe tshifhinga luvhili kha ḓuvha zwi tshi khou bva kha uri ri khou ya gai.

A thi a thu ḓi wana ndi kho shumisa bupho mara ndi tshi sedza ndi soko vhona u nga ri lwendo lwa u tshi shumisa bufho lu vha lu songo to leluwa nga u ralo ngauri muthu a tshi khou sedza dza fhasi u ya thoma u humbulesa uri arali zwino ya wa zwi ne u nga si to tshimbila zwavhuḓi wo uso wo vhofholowa.

Tshenzhemo yanga nga ha khombo ya moḓoro ndi musi ri tshi khou ya ḓoroboni thekhisi ye ra vha ro namela yone yo ima robothoni ya ḓa ya tshaisiwa nga murahu, ndi hone he ra zwi vhona uri khombo ya moḓoro i a itea tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe na musi muthu a songo humbulela kana a sa kho gidima.

Nṋe ndi vhona u nga ri zwi a thusa kha vho ramabindu uri zwithu zwo raliho zwi hwaliwe nga zwidimela nga uri zwidimela a zwi fani na zwiṅwe zwiendedzi ngauri a zwi ḓuri u fana na zwiṅwe zwiendedzi, zwiṅwe zwiendedzi zwi nga ḓurela vho ramabindu lune vha fhedzisela vha sa vhona nga ḓo vha sa nga ḓo vhona mbuyelo kha mabindu avho.

Ndi zwa ndeme uri bada dzi dzule dzo luga dzi si na madindi ngauri arali dza dzula dzi na madindi ndi zwone zwithu zwine zwa nga ita uri hu vhe na khombo nnzhi dza badani.

Moḓoro une nda u funa ndi BMW ngauri ndi vhona u moḓoro une wa ṱavhanya nahone ndi u funela uri ndi vhona u wa vhuḓi kha nṋe muṋe.

Nga ngoho u tshimbila lwendo lu lapfhu a zwo ngo leluwa, ndi ngazwo zwi zwa ndeme uri bada dza khulwane dzi dzule dzo luga, dzi si na madindi, dzo tsireledzea kha vhaendedzi kana kha zwiendedzi zwoṱhe zwine zwa nga kona u tshimbila khadzo, tshenzhemo yanga kha u tshimbila lwendo lulapfu ndi uri kanzhi kanzhi u ya wana u tshi kho swika fhethu hune ho vha na khombo lune zwi a ita uri muthu a si vhofholowe a tshi kho tshimbila lwendo lu lapfhu ngauri u vha a sa ḓivhi uri nḓilani hu nga itea mini.

Arali muthu a tshi kho shumisa bupho sa tshiendedzi lwa u thoma a nga vha na khaedu ya u sa dzulisea nḓilani yoṱhe na u tshuwa.

Ndi a zwi takalela u bva na muṱa wa hashu nga thekhisi ri tshi khou ya u ḓi mvumvusa ngauri zwi na zwihumbudzi zwavhuḓi, u a kona u dzula wa zwi humbula uri ro vhuya ra bva sa muṱa nga thekhisi, fhedzi zwone zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi ngauri arali ri tshi khou bva roṱhe nga thekhisi nthihi musi ri tshi khou ya u ḓi mvumvusa zwi na zwi na khombo nga ngomu arali a bvelela khombo zwi amba roṱhe ri do vha ri khakhathini.

Tshenzhemo yanga kha u shumisa bisi ndi musi ndo swika huṅwe nda tsitsiwa nḓilani he ndavha ndi sa khou lavhelela kana u ḓivha uri ndi ḓo tsitsiwa hone nga mulandu wa uri vho ḓiraiva vho vha vho no dzhaya vho dzhayela nḓila dzavho, ndi zwithu zwe zwa ita uri ndi lenge u swika hayani kana ndi lenge u swika he ndavha ndi kho ya hone ngauri ndo vha ndi sa kho to ḓivha na nḓila zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona u nga ri u tshimbila nga bupho zwi na mudifho wazwo fhedzi arali hu lwa u thoma hu a ḓivha na u tshuwa na u tetemela kana na u sa themba uri u nga swika hune wa kho ya naa.

Lwendo lwe nda lu fara ndi lwendo lwe nda vha ndi tshi khou ya Sekgosese ndi na vhaṅwe vha tshikoloni, rovha ri tshi khou ya u tshina malende, ri tshi swika hanengei ro guda zwithu zwinzhi nga ha mvelele ya vhavenḓa, ra dovha hafhu ra guda na nga ha ḓivhazwakale ya vhavenḓa na vhathu vhe vha vha vha vhakoni vhukuma kha zwithu kana kha mitshino ya malende, ndi vhona ungari hedzi nyendo ndi dza ndeme kha vhaendela mashango u itela uri navho vha tshi ḓa vha ṱuwe vho ḓivha kana vha ṱuwe vho guda zwine vha nga swika vha ṱalutshedza vhaṅwe vhathu phanḓa uri hangeini vho guda zwithu zwo raliho na zwo raliho.

Nṋe ndi vhona u nga ri ndi nga shumisa khumbi ngauri mimoḓoro miṅwe i nga si eḓane kha vhathu vha ne nda nga vha ndi tshi kho ṱuwa navho, nahone khumbi i thusa uri ri kone u vhea na dzi bege dzine ra kho ṱoḓa u tshimbila nadzo na zwiṅwiwa na zwiḽiwa ngauri goloi ṱhukhu i vha i si na tshipeisi tshine tsha nga lingana uri i vhee zwithu zwinzhi.

Zwine nda ḓivha zwone ngaha u shumisa thekhisi, ndi uri thekhisi ndi tshinamelo tsha nnyi na nnyi tsha ḓuvha na ḓuvha, futhi thekhisi i tshimbila nga tshifhinga tshayo, muthu u tea u luga a tshi kho ḓivha uri thekhisi i ḓo ya hune ya khou ya nga tshifhinga tshayo, futhi ha nga ḓo ha nga ḓo langa na tshiṅwe na tshiṅwe kana na tshithihi tshine tsha nga itea thekhisini.

U gonya ha mitengo ya zwivhaswa zwi kwama vhaṋe vha zwiṋamelo nga nḓila ya uri zwi amba uri vha ḓo tea u engedza kha badzhete ye vhavha vha nayo vha tshi kho badzhetela u shela kha zwiṋamelo zwavho tshifhinga tshoṱhe.

Zwiendedzi zwa kereke zwi a thusa kana zwi a vhuedza nga maanḓa ri tshi sedza kha miṱa ine ya vha na vhathu vhanzhi ngauri arali muthu a tshi khou ṱoḓa u u ya kerekeni fhedzi a na muṱa wawe une wa vha munzhi zwi amba uri u ḓo tea u vha na tshelede nnzhi ya zwi, ya tshiendedzi.

Madzangano a thekhisi a thusa ngauri a vha a na milayo ya hone ya vhaṋameli na vhareili zwino kha khanedzano dzavho vha shuma nga milayo vha vha sumbedzisa uri ndi zwifhio zwine vhareili a vha ngo tea u ita nahone ndi zwifhio zwine vhaṋameli a vha ngo tea u ita.

Ee ndo no vhuya nda vhilahela ndo namela thekhisi ine vothi ḽa hone ḽo vha ḽo ṱhukhuwa lune ḽo vha ḽi si tsha vala zwavhuḓi, zwino zwo vha zwi tshi khou ofhisa uri ḽi nga vulea muthu a wa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Ndi vhona u nga ri vho ra dzi thekhisi vhone vhaṋe vha tea u gudisana mikhwa yavhuḓi ya u reila na u fara vhathu zwavhuḓi.

Khombo dzine dza vha hone ndi uri arali heneyo bisi ṱhukhu yo hwalaho vhathu vhanzhi arali ya birikisa zwiṅwevho zwi a konadzea muthu a gembana na tshiṅwe tsha tshithu tshi re nga ngomu thekhisini tshi no nga sithi ya thekhisi.

Tshenzhemo kha zwiendedzi zwo dzudzanywaho nga kereke zwa vhaaluwa ndi ya uri kanzhi kanzhi u ya wana vho ṋanga mureili ane a si vhe na tshenzhemo ya u reila kha bada ine ha khou pfhi vhathu vha khou tea u tshimbidzwa khayo.

Ee mimasipala i tea u shumisana na dzi NGO u tikedza vhuendedzi ha vhaaluwa nga nḓila ya uri mimasipala i tea u vha yone i no sedzulusa uri zwiṋamelo zwo nangiwaho nga NGO zwo tsireledzea u swika gai kha vhaaluwa uri vha tshimbile ngazwo.

Ee ndo no ḓiwana ndo kwamea nga migwalabo zwe zwa ita uri ndi fhedzisele ndi khou ḓiwana ndo swika tshikoloni ndo lenga.

Ndi tshifhinga tshe muṅwe mualuwa wa hashu a vha a tshi khou tea u dzhia dziphilisi sibadela, dze a vha o dzi hangwa. Ndi hone he a shumisa tshumelo ya u endedza vhathu nga tshifhinga ya mu swikisa nga tshifhinga.

Ndi zwiitisi zwi no nga musi vhaṋameli vha tshi vho shumisesa dzi Bolt kana dzi Uber u vha isa ḓoroboni u fhirisa dzi thekhisi.

Zwiendedzi zwi tendela mualuwa u ya kha tshigwada tsha matshilisano kana tsha thikhedzo nga murahu ha musi onoyo mualuwa a sa khou vuwa zwavhuḓi.

A ṱuṱuwedza nga u tikedza milayo ya vhoradzithekhisi na u dovha hafhu a vha imelela kha nyimele dzine vha vha vha khou vha ṱhoga.

Zwivhumbeo zwa mbadelo zwi tea u vha khagala khagala u itela uri hu si vhe na nndwa vhukati ha vhaṋameli na vhoradzithekhisi.

Vhaṋameli navho ndi vha ndeme kha nḓowetshumo ya thekhisi ngauri arali vhaṋameli vha siho zwi amba uri a hu nga ḓo vha na u vhuyelwa kana na u bindula kha vho radzithekhisi.

Thandululo ndi ya musi vhoradzithekhisi vha tshi khou tenda u dededziwa kana u eletshedziwa nga vha taxi association vhane ndi vhone vhane vha vhadededzi nga milayo na nga u vha imelela kha nyimele dzo fhambananaho.

Ndi zwa ndemesa nga uri zwi ita uri vha ḓipfhe vho tsireledzea nahone vha ḓidzula vha tshi humbula u shumisa zwenezwo zwiendedzi misi yoṱhe zwine zwa ita uri vha dzule vho ṱumana kha matshilisano.

Musi ndi tshi khou ya muyani nṋe ndi vhona zwi zwithu zwine zwa tshuwisa nga mannḓa, uya nga ha nṋe musi ndi tshi ṋamela bufho ndi pfha unga ḽi ngawa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, nga maanḓa ḽi tshi swika hune ḽa ita unga huna dzi bambasi.

U tshimbila nga mabisi kana ngadzi thekhisi dzo hwalela lwo kalulaho, ndi zwithu zwine zwina khombo khulwane nga maanḓa ngauri zwi zwenezwo zwinga azwi dini musi vhathu vho ṋamela, fhedzi musi khombo i tshivha hone ndi hone hune vhathu vhaḓo huvhalesa nga vhunzhi.

Nṋe ndipfha zwi songo khakhea, ngauri tshifhinga tshoṱhe musi paṱirolo i tshi tsa i tshi gonya, zwi ngasi ite zwavhuḓi uri na vhoradzithekhisi vhavhe vha khou tsitsa vha tshi gonya. Ndi khwiṋe u tendelana nga murahu ha tshifhinga uri huḓo gonyisiwa.

Vhaṋameli vha fanela uita nga nḓila dzoṱhe uri tshelede i swike hune ya khou fanela u swika hone, vha tea u sedzulusana uri ndi muṋameli ufhio a songo bvisaho tshelede yo fhelelaho.

Ndi tshenzhemo ine ya vhavha nga maanḓa, u tsitsiwa musi muthu a songo swika hune a khou ya hone. Nṋe ndi nga pfha ndo kho pfhiswa vhuṱungu, ngauri uri ndi swike afho fhethu ndi khou tea u dovha hafhu nda ṋamela iṅwe thekhisi, ine ndi ḓo dovha hafhu nda badela.

Vhoradzithekhisi vha mahayani vha ya pfhesesa, fhedzi vhoradzithekhisi vha makhuwani kana vha ḓoroboni avha ṱoḓi u pfhesesa. Ngauri arali tshelede i tshi khou shotha, vhanga ṋamba vha ima kana vha humela hune havha na dzi ringini hune havha na dziṅwe thekhisi, vha tsitsa vhathu nga mulandu wa rannda ino kho shotha.

Nṋe ndi vhona zwo fanelaho hu uri vha ḓi rengele zwiḽiwa nga tshelede ine vha vha vha tshi khou i wana kha vhaṋameli, ngauri vha shuma ḓuvha na ḓuvha mushumo une wa vhavha. Zwino vha ngasi kone zwavhuḓi uto bvisa tshikwamani tshavho, tshine nakha tshetsho tshikwama vhavha vha sa khou hola zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona vhaṋameli vho raloho vhane vha ṱuṱuwedza mureili uri a gidime, ndi vhona vha tshivha vha tshi khou khakha ngauri arali havha na khombo zwi ḓo dovha hafhu zwa vhuya khavho.

U lindela thekhisi zwia vhavha nga maanḓa, ngauri vhoradzithekhisi vha renka nga tshifhinga tshavho vha bainda nga tshifhinga tshavho futhi ahuna zwine iwe sa muṋameli wa nga zwiita. Ngauri u tshi amba vhuḓipfhiwa hau hunga u khou ṱoḓa u vhalanga, zwino zwine zwa vha khwiṋe ndi uri sa muṋameli uite uri u ḓivhe zwifhinga zwine dzi thekhisi dza tshimbila ngazwo.

Khaedu dzine dzavha hone kha u lindela dzi thekhisi, ndi uri uya lenga ngauri vhoradzithekhisi vha tshimbila nga zwifhinga zwavho, zwine unga fhedzisela u tshi khou lenga uya mushumoni.

Mitengo ya mapfhura a goloi, yo ita uri ndi fhungudze kha badzhete ya zwiḽiwa zwa hayani na zwiṅwe zwa zwithu zwine asi ṱhoḓea, ngauri ndi tshi khou shumisa goloi ya phuraivethe ndi vhona zwi khwiṋe u fhirisa musi ndi tshi khou badela thekhisi.

Zwine ndasi zwi takalele nga hau shumisa ṱireini, ndi uri ṱireini i dzhia tshifhinga tshilapfhu tsha u swika hune wa kho uya hone, madzuloni a uri i dzhie twendi minetse kana mithethe ya twenty ia dzhia tshiṅwe tshifhinga mithethe ya fothi.

Nṋe ndi vhona ungari ndi uri huvha hu khou ṱoḓea masheleni manzhi au lugisa, ane muvhuso utea uto thoma uzwi puḽanela.

Nṋe ndi vhona ungari ndi khwiṋe vha tshi sedzesa zwifhinga zwine vhaṋameli vha ṱireini vha ṋamelesa ngazwo, uri vha kone u langa tshifhinga tsha kutshimbilele kwa tshidi kwa zwidimela.